Metshameko e mentsi ya se ileketeroniki e letlelela batho go tshameka mmogo le ditsala kgotsa le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe. Seo se dira gore o nne le puisano le go itumelela mmogo le fa mongwe a le kgakala. Fa o tshameka metshameko ya mofuta o no, o ka lebala mathata a letsatsi kgotsa mokgathatsi ka gonne mogopolo o nna o tshwaegile ka ditlhotlhomiso le dikgwetlho tsa motshameko. Go tlisa tlhodisano e itumediseng ka gonne ke metshameko ya kgaisano, go nna le tlhaloganyo ya tlhodisano e e tshwanetseng, e e dirang gore sebapadi sengwe le sengwe se batla go i pontsha bokgoni.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng, go bonagala go fokoditse go tshameka ka namana ga metshameko mo bathong ba le bantsi. Motho a ka kgona go tshameka a le nosi, ntle le go batla bangwe kgotsa lefelo le le kgethegileng. Seo se dira gore batho ba nne le mokgwa wa go kgetha yone, go na le go kgobokanya batho go tshameka ka namana. Motho a ka tshameka mo lapeng, mo sekolong kgotsa mo lefelong lefe fela. Fa e le gore o tshameka ka namana o tlhoka motshameki yo mongwe, mme seo se tsaya nako le maitlamo.

Metshameko ya PC e o ke motshameko wa open world, o na leng dintwa tse di thata. Di kgaisano le ditsela tse dintsi tsa go fenya manaba, take and eight ke motshameko wa dintwa o tlwaetseng kgaisano ya selegae, le ya internet. Street fighter le yone e tshwana le tekeno e na le sekgala se segolo sa kgaisano ya batho ba ba ntsho. Foulorent ke motshameko wa go thunya o ratwang thata o tletseng kgaisano ya teams.

Di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka gone, mo nakong ya gompieno. Phetogo e e bonala mo ditseleng tse di latelang, go nna motlhofo go fitlhela metshameko. Batho ba ka jarolola metshameko ka bonako mo mafaratlhatlheng a silver kgotsa a dikopa.

Se sengwe se se kgatlhang thata ka metshameko ya se ileketeroniki, kgotsa ya mogala o matlhajana. Ke gore go bonolo go fitlhelela o ka e tshameka nako le nako le fao le kae fela o tshwere mogala. Metshameko e e farologaneng go na le mefuta e ntsi, mme mongwe le mongwe a ka fitlhelela e mo tshwanetseng. Tsholofelo le kgaisano gona le mabaka a go leka go fenya, go bona dintlha kgotsa katiso ya bokgoni, se se dirang gore motshameko o nne monate.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega dilo di le mmalwa tse di botlhokwa, gore motho a kgone go tshameka sentle. Dilo tse di tlhokegang ke sediriswa, o tshwanetse go nna le sediriswa se se tshamekang jaaka mogala wa seatla, computer-ra, console ya metshameko. Kgokaganyo ya internet-e, kgokaganyo ya internet-e tshwanetse go nna le lebelo le le botoka, segolo fa metshameko e le wa multi player kgotsa o tlhokang go tsaya data e ntsi. Account-o bontsi jwa metshameko ya mo inthaneteng le batla gore o ikwadise, kgotsa o bule account.